Ndi ya uri, ho vhuya ha swika tshifhinga tshenda ndo lenga ndi kho u ya mushumoni ndi kule na bada atondzhenela aḓa andzhiya a swika antsitsa na getheni ngauri nda ndolenga.

Ndi ngavha nyeletshedza uri vhaise phanḓa na u thusa vhathu vhane vhashumisana navho uito zwithu zwavho zwivhatshimbilele nauri mutevhe wavho uvhe ngangona.

Ndi zwauri zwiendedzi zwa vha aluwa zwitshimbila nga thotho ngauri vhathu vha vha aluwa avhaṱoḓi avhaṱoḓi zwithu zwino gidima ngauri vha vho vhatshi vho ofha, ende azwina kwanyu kwanyu.

Ee, nṋe ndonovhona madzangano ane vhareili vha vha vhakho khwinisa magwe ma reilele avho uri vhakono reila nga ngona, na uri vha thusane nga nṱhani ha dzi mbadelo dzavho.

Ndi wa u vulela vothi vhathu vhane vha khou namela kharali wo dzula tsini na munango, zwia ṱuṱuwedza na vhareili dzi badani.

Ndi tshauri ndo vhuya nda ima ndi layinini ndi namba wani haḓa vhathu vha mphanda vha vhanzhi vhanzhi, ha swikelela he vha dzhena vhoṱhe vha fhelela thekisi ya ḓala nne ndasitsha namela mara hovho ho thoma u swika nne.

Ndi ya u vula madzangano ane aḓo thusa u rabelisa vhathu vhadzi badani na vho rathekisi vho radzithekisi, uri zwithu zwikono tshimbila nga ngona.

Ndi ya u ṱuṱuwedza uri vhareili vhareile nga nḓila yo tsireledzeaho, vha ṱhogomele na vha vhanameli. Ndi zwone zwine zwanga thusa uri vhathi vhakone u tshimbila vho tsireledzea.

Ngauri zwiendedzini vha ḓiwana vha khou ita vhukonani, vha tshi kho amba na vhaṅwe vhathu vhane a vha vhaḓivhi vha kho guda nga zwithu zwine a vha zwiḓivhi nga ngomu tshiendedzini itsho.

Zwi a kwama ngauri vhathu vhanzhi vhouya mishumoni vha shumisa dzithekisi na mabasi, ngauri kharali havha na migwalabo zwi a vha kwama ende a vha nga iti tshelede ngori vhathu vha ḓovha vha si khou namela, thekisi dzi ḓovha dzi si khou shuma.

Vha fanela u dzhenelela ngori huna vhathu vhanzhi vhono kho ṱoḓa zwinamelo, zwino kharali vha na zwinamelo vhanga shumisa zwinamelo zwezwo zwa hanevho vhathu vhaswa.

Zwi a leludza ngauri a vhaḓiwani vha khontsha tshelede yo namela thekisi kana vha shumisa zwiendedzi zwa kereke, zwi vha thusa uri vhakone u ḓiwana vhakho vhulunga masheleni u fhirisa uvha vha khontsha masheleni vhakho badela zwi endedzi zwingaho dzitheksi.

Iya vhakwama ngauri zwiya iteya vha ḓiwana huna bada dzine adzi koni u tshimbileya dzo ḓalesa matombo zwino vha balelwa u tshimbila, nga ṱhaḓani ha dzi bada dzedzo kana zwivhanga, kana bada dzine dzavha na na migodi, zwi ya ita uri zwithu zwi sa tshimbile nga ngona.

Yo ita phambano ngo yo ita phambano ngori vhathu a vhongo ḓiwana vhatshi kho shumisa zwi namela zwavho kana vha ḓiwana vhakho tshimbila nga milenzhe, zwino tshumelo ya zwi endedzi yo vhathusa nga maanḓa uri vha ḓiwane vha khou wana zwiendedzi zwine zwa ḓo vha swikisa hune vha khouya hone.

Ndi u engedzwa ha dzithekisi dza muvhuso dzine dza ḓovha na mutengo u fareyaho u fhirisa dzithekisi dza vhathu dza vhoramabindu ngauri mitengo ya hone i yaḓura vhukuma zwino iya muvhuso, i ngavha na mutengo u fareyaho.

Madzangano a dzithekisi ndi one ane ateya u dzhiya vhuimo vhuhulwane u itela uri vhanameli vha ḓi wane vho tsireledzea, ende na mutengo uvhe u khou fareya ufhirisa uri vha ḓiwane vha khobadela tshelede i kalulaho.

Hoteya u dzhiyelwa nzhele ma ḓiraiva vhane vha vha vhareili uri vha vhe vha tshi ḓivha zwine vhare vhakona vha vhe vha tshikona u reila, ende vha vhe vha tshifara tshifhinga, vha sa reili vho dzhaya ngori vha nḓani na na zwithu zwo gidima.

Zwiya thusedzwa ngori wa ḓiwana vhakho namela na muthu ane a vhamuḓivhi vha vha vhatshikho ita vhu konani na u ḓiwna u khoita vhukonani na vhathu vhane wovha usi khonani navho mara wo namela tshi namelwa tshithihi navho zwiya ita uri u ite vhukonani navho.

Ndiya u vula dzangano ḽine ḽi shumana na vho radzithekisi ḽine ḽo, ḽivha ḽi khou vha thusa ngo vhaṱoḓela zwine vha ḓovha gudisa tshifhinga tshoṱhe, no vha humbudza zwine vha nga zwi hangwa.

I ṱuṱuwedzo uri, thekisi ndi dzone dzine ndi dzandeme vhukuma u fhirisa bisi ṱhuku, ngauri thekisi ndi dzone dzine dzi vha dzo ḓala vhukuma u fhirisa ma, dzibisi ṱhukhu.

Ndi nga u ita dzithabelo dzine dza ḓo itiwa dzi kerekeni na hane henefho kha zwinamelo uri zwinamelo zwivhe zwo tsireledzea.

Tshenzhemo yovha ya vhuḓi vhukuma ndo ḓiwana ndi khou tshimbila zwavhuḓi hu si na na na khakhathi nda ḓiwana ndi kho ḓiphiṋa vhukuma nga zwo.

U hwalwa ha vhathu vhanzhi vhukuma zwi sia uri vhathu vha ḓi wane vha tshi khou manyeledzana nga maanḓa vha tshi khou ṋamela. Zwine zwa ita uri u vhe na u balelwa u fema ha vhathu nga ngomu dzi thekhisini zwine zwa nga itiwa ndi zwa uri hu vhe na dzi thekhisi dza muvhuso mara vhathu vha tshi badela u ṋamela.

Ndi pfha ndo takala vhukuma u sumbedza uri vhathu vha vhareili vha thekhisi zwi amba uri vha khou wana mbuyelo nnzhi vhukuma ine na musi yo gonya vha vha sina na thaidzo.

Tshine tsha nga itea ndi tsha uri hu tshekhiwe muṅwe na muṅwe uri o badela na vhathu vha vhudzisane.

Ndi nga pfa mbilu yanga vhuṱungu nga maanḓa ngori ndivha ndo badela ende muthu avha a tshi vho ntsitsa zwivha zwi si tshavha zwavhuḓi a tshi vho u tsitsa wo badela.

Vho fanela vho fhambana ngori vha mahayani vha vha vha vhaṱuku zwine zwa sia uri vha ṋamedze vhathu vhanzhi ende vha ḓoroboni vhavha vho ḓalesa lune thekhisi i vha i songo ḓala.

Vha tea u shumisa tshelede yavho ya tshikwamani ngori vha shumisa tshelede ya vhaṋameli a hu nga vhi na phurofithi i ḓo shotha.

Ndi pfha zwi songo tea vhukuma ngauri huna vhathu vhane a vha anḓani na u gidima nga dzithekisi zwine zwa ḓo sia uri vhaḓi wane vha songo vha khou pfha vha songo tsireledzea ende na uri ḓiraiva a nga ḽuza control vhathu vha ḓi wana vha tshi khou wa.

Ndi lwa uri ndi a lenga u swika and dzi a lenga u swika hune nda sia nda ṱuwa ndo manyana nda swika ndi na mashika mushumoni.

Ndi ya uri ri swika mushumoni ro manyana ende ri lindela tshikhala tshilapfu zwine zwa sia uri ri swike mushumoni u lenga nga maanḓa vhukuma.

Yo kwama uri zwiḓi wane ndi khou badela mutengo uya munzhi vhukuma hune wa ḓo sia uri ndi sale ndi si tshena na tshelede na badzhete yanga ivhe yo fhungudzea.

Ndi zwa uri i ḓovha yo ḓalesa zwine zwa sia uri vhathu vha ḓiwane vha tshi khou fariwa mboho vha ḓiwane vha khou fariwa mboho.

Ndi ngauri train ndi tshithu tshine tshi a lenga u lugisela nga maanḓa ufhira zwithu zwoṱhe ndi zwithu zwine zwi a konḓa nga maanḓa u lugisea.

Vha nga langa nga u shumisa zwifhinga zwo teaho na u tshimbila nau ita uri zwi vha maker nga maanḓa sure uri zwi tshimbile nga nḓila ya ngonani na uri nga maanḓesa tshifhinga uri zwi songo kiḽatsha nga tshifhinga.

Zwi nga thivhelwa nga u fhaṱa futhi zwiṅwe zwiporo ha itiwa na dziṅwe dzi train nga maanḓa ndi zwone zwine zwa nga thivhela u ḓalesa ha zwiporo ha zwidimela.

Zwi a shuma nga maanḓa u itela uri vha ṱole vhathu vhane vha khou ṋamela vha sina thikhithi ngauri kale vhathu vha vha tshi ṋamela nga maanḓa vha sina dzithikhithi zwino vha vho ṱola nga maanḓa vhukuma.

Zwo leluwa nga maanḓa ngauri ndi zwone zwine vhathu vha shumisa zwone zwino ngauri a zwina kwanyekwanye uvha woto ita iwe u woṱhe ende vhathu zwo leluwa ngori u vha u khou tou zwiita nga founu.

Yo fhambana ngauri ya uber ndi yone ine mitengo i nnṱha vhukuma ngori huvha wo ṋamela u woṱhe and i vha i khou isa hanefho hune wa kho ya hone zwino ya thekhisi i vha i fhasi vhukuma ngori vhathu vha vha vho ḓala.

Ndi zwa ndeme vhukuma ngori hu vha ho ḓalesa vhathu vha vhutswotswi hu vha ho ḓala vhathu vha vhuvhava vhane vha homboka vhathu ende a dzi safe dza ano maḓuvha.

Ndi ḓipfa ngori a thi lwi navho ngori vha khou pfa zwi si tshavha zwavhuḓi zwi si tshavha zwavhuḓi ngauri dzi thekhisi a dzi tsha dzhenisa tshelede unga kale ngori dzi bolt na dzi uber dzi khou vha dzhiela mushumo dzi vha dzhiela dzi customer.

Vha shumisa GPS ngori asi hoṱhe fhethu hune vha ḓo hu ḓivha ende hune vhathu vha vha vha kho ya hone vha vha vho shumisa GPS u wana fhethu hune vha khoya hone zwino na hanevhaḽa vha bolt vha tea u shumisa yone uri vha kone u ḓivha fhethu hune vha khoya.

Ndi nga takalela mureili ane u friendly ane wa amba na muthu ane a nga si to so kou fhumula u swika hune ra kho ya hone.

Ndi nga foinela muthu we nda vha ndo bolt khae ngori ndivha ndi tshe na nomboro dzawe kana nda musendela mesedzhi nda muvhudza uri ndo sia tshithu nga ngomu.

Ee ngauri uvha o to i buka so uri u ḓovha a kho i shumisa nga tshetsho tshifhinga zwino na muzika uri a u lidze zwo tendeliwa u tou funa uri wa ḽidza muzika naa.

Ndi ḓi pfha ngauri vha vha vha kho shavha vhakho kwatela uri vhavha vha khou dzhielwa dzi customer na uri a thilwi nazwo ngauri vha ḓivha zwori vhanzhi vhavha vhatshi vha dzhielwa dzi customer.